Ngombana kuqakathekile bonyana bazazi ukuthi bajamephi ngezamaphilo. siyazi bonyana abantu bembaji abathandi ukutjheja zabo zamaphilo.

Iintjalo zidlala indima ekulu kulu ekulapheni amalwele. Kuneentjalo nofana iinhlahla eziqakatheke khulu ezikwazi ukuvusa umuntu, ezikwazi ukulapha umuntu nje-ke iintjalo zidlala indima ekulu.

Isihlahla usibona ngesithombe sakhona. Iintjalo ezinengi zesintu bakhombisa ngaphandle siyakghona ukusiza umuntu ukwehlisa umzimba.

Umuntu kufanele aphume nakungenzeka indlu yakhe ilumathe umlilo, angalweli ukucima umlilo ngombana angarhogela intuthu alimale esifubeni nofana ahlongakale.

Bangabekelwa ibhorodo bakhombise ekhombisako bonyana indawo abakiyo le isengozini yokulumatha umlilo.

Awa akakulungeli ngombana bangagcina nawo enze iingozi endlelenapha, iindlela zakhona nazinganankontiri ngombana siyazi bonyana i-ambulance weSewula Afrika ayagijima nje-ke atlhoga indawo evulekileko, indawo ephephileko, indlela ephephileko enganawo imigodigodi.

Awa ngeke bawalandela amatshwayo lawo. Abantu bazakutjele ukuthi iindawo ngeyakaZimu nje-ke bona bayahlala lapho bafuna zinengi khulu iindawo lapho ufaka khona amatshwayo bonyana abantu bangahlali ngombana indawo leyo inobungazi abantu bayahlala, abanandaba.

Ukuphunga kuthatha isihlahla usifake emanzini, uthathe itjhoba urhatjhe ngaphandle nofana ngendlini.

Zikukhandela khulu ngombana iinthuthi ziyahluleka ukungena eendaweni ezimbi ezinemigodi lapho ukuthola kufanele bazokurhelebha umuntu bayahluleka ukungena nje-ke iindlela ezimbi ziyathikameza iinthuthi ezithutha abantu abagulako.

Umanzamhlophe uneendlela ezinengi. Mina umanzamhlophe ngimazi anguvimbela nofana isiwatjho.

Mina anginakinga nokuphahla, khulukhulu nangathi ngiyibeka kuhle ngibona kukuhle khulu ukuphahla ngombana omunye nomunye umuntu kuyafuneka ukuthi akhulume nabezimu bekhabo. Mina ke malanga nangibona ngathi izinto zami azikhambi kuhle, ngibhederisa ukukhamba ngiyoguqa ebandla abadala ngibatjele iinkinga zami ngombana nginalo ithemba lokuthi bazongikhanyisela, nje-ke ukuphahla anginakinga nakho.

Iye kubanga imikhokha eminengi khulu. Abantu bayapoka ngeembhedlelapha, bafuna ukubuyela emakhabo nofana bafuna ukubuyela lapha bazigcine bakhona bahlukumeza abantu. Nje-ke imiphefumulo yabantu eembhedlela kuyasihlukumeza, kuhlukumeza abantu, kuyayifaka imikhokha eembhedlela. Uthole esibhedlela kuthiwe esibhedlela lesa kuyapoka kanti awa asipoki, yimoya yabantu le iyazulazula.

Bangathathwa babizelwe eendaweni lapho bafundiswe ngokuthi umuntu olupheleko uphathwa njani nofana ukutlhogonyelwa njani. Begodu bafundiswe nokuthi umuntu loyo nasele enza so, bona benzeni ngombana inengi labo bayasebenza kodwana abayazi into abayisebenzako, abanye baphelela abantu abalupheleko ihliziyo nje-ke nabamfundisako ukuthi umuntu olupheleko ungampheleli ihliziyo kungaba ngcono.

Nasiphahlako nofana nakuzokuphahlwa, kwenziwa utjwala besintu ngaba mthombo nofana utlabalala kodwana esikhathini esinengi kuthathwa umthombo, kuthathwa umthombo kuyiwe ebandla lapho vane kuphahlwe khona awuguqi umbethe ibhrugu, umbatha isikerde uzitante nangethawula nofana yitjali emahlombe, uthwale idugu. Nawufika ebandla uyaguqa, uyaphahla, ubize abezimu bekhenu, bekhenomkhulu, bekhabomkhulu kammakho nebomkhulu kababakho ubatjele indaba oze ngayo. Nawuqedako uthokoze ngesibongo salapho uhlala khona. Nawu ngewakwaMtshweni ungathi Nodindwa, nawu gewakwaMahlangu, Mgwezani, nawu ngewakwaSkhosana, Jali.

Silapha igazi elifeyila.

Awa angeze ngasithenga. Abantwaba bayaganga bangakuseza into ongayaziko, ufe

I-TB bulwelwe besifuba, umuntu wakhona uyakhohlela, akhohlele neengazi. Ibangwa kubhema nofana ithuli.

Umarebulani sihlahla esithabalala phasi. Sihlahla sesintu, siyaselwa nawugulako.

Ukuphahla kulokha umndeni nofana umuntu atjhinga ebandla aphethe utjwala besintu, mthombo nofana amabele, nesneyifu, igwayi, akhambe ayokukhuluma nabadala ababikele iinkinga zakhe nofana ababikele into afuna ukubabikela yona.

Abobaba abakholelwa emajimeni wokufundisa ngekankere yobudoda. Bazitjela ukuthi bona baphilile abafuna ukuzwa lutho ngezinto lezo.

Abezimu bogogo bethu nabobamkhulu bethu abalalako, nje-ke ngibo esibaphahlako nasiphahlako. Nasithi abezimu vane sikhuluma ngabo.

Umarebulani usiza ukulapha igazi emzimbeni.

Umuntu wakhona uyehla emzimbeni. Abe mncani emzimbeni, athome ukuhlangahlangana.

Abantu bangasebenzisa ijasi likamkhwenyana ukuzivikela kuntumbantonga begodu umuntu angathi nakasiza umuntu onentumbantonga asebenzise amatjhegasi wezandleni ekuthiwa ma-gloves.

Umtholo usiza ukulapha amehlo emzimbeni.

Abalaphi bendabuko basebenzisa iinhlahla ezinjengamarherhetjha ukulapha amalwele wemzimbeni. Ezinye iinyanga zisebenzisa isipeyiti ukulapha abantu abagulako nofana ukulapha amalwele wemizimbeni.

Kulula khulu ngombana imitlhatlhana ngesikhathi esinengi abantu bayayihlanganisa bafake izinto ngaphakathi ezingenza bonyana nakuvuka umlilo kube lula bonyana imitlhatlhana eminye le

Indlela elula yokucima umlilo endaweni yemitlhatlhana kubiza abantu beencimamlilo kube ngibo abacimako umililo leyo ngombana ukugijima ngethunga lamanzi batjho ufuna ukucima ukuzibambezela, ungaze ulimale

Impepho sihlahla sesintu nawungathi uyasiqala ungathi ungathi butjani, siyathunyiswa. Khulukhulu sithunyiswa maZulu, amaNdebele akasiberegisi nofana akasisebenzisi isihlahla akasisebenzisi iinhlahla ekuthiwa yimpepho, amaNdebele asebenzisa amarherhetjha.

Sihlahla sihlahla engathi mabhlomu. Side, sihlaza ngombala, nawungathi uyasiqala ngathi yi-anyanyisi nofana ikonofula kodwana akusiyo ikonofula, yibhlonyana nje.

Awa ayiyenzi nakancani imizamo. iinhlahla zesintu ehloko, ayenzi. Bagijimisa khulu iinhlahla lezi zesikhuwa.

Awa, azikho iinsetjenziswezo. Akukavamisi bonyana iinkhukhula ziyasahlela eendaweni yangekhethwapha nje-ke awa azikho iinsetjenziswa.

Siyakhothwa isihlahla leso bese uwehlisa ngamanzi.

Iinthuthi ezithutha abantu abagulako emakhaya zivamise ukuthola iindlela zingakhambeki nje-ke bathwala ubudisi bakwazi ukufinyelela lapho kunomuntu ogulako. Kufanele baze neendlela ezinengi zokuthi bangene, abanye kufanele batjhiye iinkoloyi zabo emuva kungene bokuthatha umuntu ogulako bameqise indlela bamfake la bamfaka khona, nje-ke kunzima ukusebenza njalo.

Awa akwenzeki bonyana iinhlahla zesintu nofana iinhlahla ze-clinic, emtholapilo zingalethwa endumbeni. Iinhlahla zemtholapilo aziphelele emtholapilo, zendumbeni ziphelele endumbeni. Phela zendumbeni zibekiwe emsamo bonyana lezi zindlu zizokurhelebha nje-ke akunakuthi zingahlanganiswa.

Imitholapilo ebomakhamba ngendlwana ingafika emakhaya nofana eendaweni zemakhaya, ifundise emakhaya ngokuqakatheka kwepilo, ngokuqakatheka kokuthatha imitjhoga.

Iye uvumelekile umuntu ofundele zokwelapha, uvumelekile bonyana angathengisa iinhlahla ngombana uyazazi iintwezo.

Inghana lithuthumbo elihlaza, elineengodo. Uyakghona ukulisela nawuphethwe mgomani nofana uneenlonda.

Iindlela ezimbi zinomthelela omumbi ngombana iinkoloyi azikghoni ukudlula, abantu laba abalethe imitjhoga abakghoni ukufinyelela ebantwini laba abafuna ukubapha imitjhoga.

I-TB ithatha iinyanga ezisithandathu ukulatjhwa. Nakhona kuya ngokuthi umuntu uyisela njani imitjhoga le abamnikele yona. Nawuyisela kuhle, iyaphola.

Iye kuyafuneka bonyana abodorhodera basizane nabalaphi bendabuko ngombana kunezinye izinto ziyafuna bonyana zilaphiwe balaphi bendabuko. Kuyafuneka bonyana abodorhodere baphe abalaphi bendabuko ithuba lokobanyana baziveze amakghono wabo bangabagandeleli phasi.